Ditlamelwana tseo lefapha la tsa pholo ba ka thusang bagodi ba rona ka tsone ke thuso ya potlako, melemo setilo bokolotsana kgotsa setilo se o se senang maoto, ambulance le dijo.

Nna ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwe fa lapeng, ba tlhokomelwe ke ba malapa a bone ba kgona go di tlhokomela sentle ebile ba ba fa tlhokomelo e e tseneletseng le fa ba lwala ba kgona go ba bona, ba kgona go ba tlhapisiwa. Kwa magaeng a bagodi bagodi ba sotlakakiwa, ebile ba timiwa dijo ebile ga ba tlhapisiwe.

Dingwe tseo di sa tlwaelegang ke tiriso ya diritibatsi kgotsa nnotagi ga go kgonege gore o ka tlhokomela motsofe o dirisitse nnotagi kgotsa diritibatsi, ebile le go tsamaya ntlo lehala-hala kgotsa go robalana le basimane kgotsa basetsana o ka seka wa kgona gore o atamele motsofe, ka gore o tla molwatsa wa mogata, o tla mo tshosetsa malwetse a iphitlheleng.

Ba lelapa le setšhaba ba kgona go tlamela motsofe ka tlhokomelo e e tseneletseng ka tirisano mmogo le kutlwano, nka dira sekai ga gona le molwetse mo lapeng kgotsa motsofe tirisano mmogo ya setšhaba jaaka lefapha la tsa pholo kgotsa lefapha la boitekanelo, bo nurse ba rona le bana ba fa lapeng le batlhokomedi re kgona go buisana ka bokamoso jwa molwetse, eo ke yone tirisano mmogo le kutlwano gore molwetse kgotsa motsofe a kgone go itumela a fole.

Mo tikologong ya me re na le magae a mabedi a bagodi, Dineo's old age home ke koo bagodi ba rona ba tlhokomelwang teng le go fiwa lerato. Ebile re na le Onthatile care center yone e thusa go abela bagodi ba rona ka dijo.

Mo lefelong leo ke nnang mo go lone re na le di Dineo's old age home, bagodi ba fiwa tlhokomelo e e tseneletseng mo lefelong leo ba fiwa dijo, ba tlhapisiwa, ba tlhokomelwa sentle, ebile lefelo leo le bolokesegile ba ka seka ba tlhagelwa dikotsi epe. Ditirelo tsa lefelo leo bagodi ba rona ba duela madi a bone a pension-e go fiwa ditirelo.

Ke akanya gore ke thulaganyo e e botlhale ebile ke kakanyo e e botlhale, mme fela go ka thusa thata gore bagodi ba ba rona ba fiwe dijo kgotsa ba fiwe di-voucher-a ba kgone go ya ko di-shop-ong ba kgone go reka dijo ka tsone.

Ke akanya gore phenšene ya puso e tlhokomelang batsofe e dira gore matshelo a bone a nne botlhofo, fela ke akanya gore puso le yone ya oketse madi ao ka gore bagodi ba rona ka nako nngwe ba nna le bana ba bana ba bona kgotsa ba nna le dikhutshwana tse e leng gore ba tshwanetse ba di tlhokomela ka one madi ao. Se se botlhale seo puso ya rona e ka re thusang ka sone di gore madi ao a oketsiwe.

O ka kopa lekwalo wa tleliniking ga e le gore .

Pension ya puso ga e lekane fa lapeng ka gore ka nako ngwe bana ba fo lapeng ga badiri re lebeletse fela pension-e ya motsofe gore e re tlhokomele, e reke motlakase, e reke dijo.

Motho o simolola go amogela madi a pension ka dingwaga di le some a marataro, lebaka e le gore fa motho a tshwara dingwaga di le some a marataro ga go sa tlhokega thata gore a ye tirong ka gore dingwaga dile, ebile o lapile a ka tla tsogelwa ke malwetse a tshwana le bo high blood le pelo le go lapa thata.

Batsofe ba e leng gore ga ba kgone go fitlhelela kwa dipetlele ba tlhoka tiriso ya ambulance kgotsa ba abelwe gore ba fitlhe kwa dipetlele, se sengwe gape ba ka agelwa tliliniki e fa gaufi gore ba kgone go fitlhela ditirelo.

Batsofe ba rona ba ka thusiwa ka go agelwa ditleliniki tse di fa gaufi, kgotsa go thusiwa ka kgotsa di-ambulance gore ba kgone go ya kwa dipetlele tseo di leng kgakala le bone.

Fa ke dulang teng ke amogela ditirelo tsa pholo kwa tlelinikingka gore ke dula gaufi le yone, ebile ke itumelela tirisano mmogo ya bona le ditirelo tsa bona tsa potlako.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tsa rona tseo di tsamayang di fitlhelele kwa mekhukhung gore batho ba kgone go bona thuso, segolobogolo thata batho ba ba e leng gore ba nwa melemo ebile ba a lwala, le go tshwana le balwetse ba tshwana le bana gore ba kgone go iphitlhela meento le basadi ba tle ba kgone go fitlhelela thulaganyo ya lelapa yone family planning.

Kwa tleliniking re fitlhela thuso ka malwetse a tshwana kana le TB, HIV, high blood le yone sugar diabetes.

Fa tleliniki e e kgakala baagi ba amega ka ntlha ya go tlhoka kgotsa yone ambulance, ka gore ka nako nngwe molwetse o tlhoka thuso ya potlako kgotsa moimana.

Balwetse ba amega thata fa ba tlhaelwa melemo ko tleliniking ka ntlha ya gore ba tla lwala fa ba sa nwe melemo ya bona, mme fela kakanyo e e botlhale ke gore fa ba bone ngaka kwa tleliniking kgotsa nurse ba ikopele setlankana kgotsa lekwalo, ngaka e ba kwala lekwalo gore ba kgone gore ba bone melemo ya bona kwa di-chemist-ing tse di fa gaufi.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tleliniking fa ba lwala le fa ba lwala thata, ka ntlha ya matsapa a ba kopanang le o ne kwa ditleliniking ga re fitlhele thuso e o re ba batlang, ebile badiri ba kwa tleliniking ba dira ka bonya o kgona go patela kwa tleliniking wa tlhola koo letshegare lotlhe.